Ndingacela umncedisi waselayibrari ukuba andincede. Ukuba akakwazi ukundinceda ndingajika, nanjengoko ndingazukwazi ukugqitha emithethweni abayibekileyo kwiziko labo.

Ndingambuza ukuba uyijongisisile na ukuba ngokwenene iphelile. Ukuba ndifumanise ukuba eneneni iphelile ndimncedise ukufaka enye idatha.

Ndiyijonga kathathu kuba ndifuna ukuqinisekisa ukuba yanele na, ukwenzela ukuba kungabikho sithintelo xa ndifuna ukungena kwi-intanethi.

Ayifikeleleki ingakumbi kubantu abangenamali ingenayo.

Ubuxhakaxhaka bulungile kodwa urhulumente ingase aze namanye amaqhinga anokuthi ancedisane nabantu abaphelelwe yimisebenzi, kuba kungenelele ubuxhakaxhaka bazokwazi ukuziphilisa.

Ukusebenzisa idilesi yeW-Fi kunye namagama okanye amanani ayimfihlelo ukuvula iWi-Fi.

Andiyiboni iyinto entle konke konke.

Indlela yokubukela ezemidlalo engatyabuli kakhulu emalini kukuyibukela kumabonakude.

Olo qhagamshelwano luthetha ukuba kuza kuba lula ukufikelela kwi-intanethi ebantwini basemaphandleni.

Awanelanga kuba awunokwazi ukufikelela kuzo zonke izinto ozifunayo kwi-intanethi.

Yinkqubo ebizwa ngokuba sikhupha iimfihlo, incedisana nabantu abanemfihlo abafuna ukuyixelela umntu kodwa babe bexakiwe ukuba baza kuyixela njani.

Ngamawaka angamashumi amabini kuba lilona nani endinokufikelela kulo.

Siyisombulula ngokuba xa kudlala intengiso omnye aye kule nkqubo ayithandayo. Ngokunjalo nabanye benze njalo ukuze kungabikho mntu uza kuba nasikhalazo.

Zilikhubalo kuba zinceda abantwana abafundayo abangenazo iidatha bakwazi ukufikelela kwi-intanethi benze umsebenzi wesikolo.

Kuthi qatha enye yeendlela zoqhagamshelwano zale mihla.

Uyayiseta ukuze ukwazi ukungena kwi-intanethi.

Ziinkqubo zedrama kuba zinemfundiso ngendlela yokuphila.

Kukuba aqinisekise ukuba imfonomfono yakhe iqhagamshelene ngendlela efanelekileyo kwiWi-Fi.

Abaphembeleli abaphila ngendlela engafanelekanga efana nokusebenzisa gwenxa iziyobisi banegalelo ezintweni ezigwenxa ezenziwa lulutsha. Ukanti abaphembeleli abenza izinto kakuhle njengokukhuthaza ngemfundo nenkolo banegalelo kwikamva eliqaqambileyo lolutsha.

Ewe, yayikhe yandiphelela. Ndacela komnye wabahlobo bam ukuqhagamshela kwiWi-Fi kanomyayi wakhe.

I-smart phone sinemisebenzi emininzi ebalulekileyo, enjengeintanethi yebhanki nethi yenze izinto zibe lula kakhulu, ukujonga imozulu, ukwenza umsebenzi wesikolo nezinye.